Amaxesha okuphumla kubasebenzi basezifama aneenzuzo ezininzi, kuquka imveliso ephuculiweyo. Ikhefu elithe rhoqo linceda abasebenzi bahlale begxile kwaye besebenza kakuhle. Ukunciphisa ukudinwa, ukuphumla kunceda ukuthintela ukudinwa emzimbeni nasengqondweni. Impilo engcono, amaxesha okuphumla anceda ukuthintela ukwenzakala kunye nezigulo. Abasebenzi baziva bexatyisiwe kwaye bekhathalelwe.

Iimeko ezisisiseko zempangelo zabasebenzi basefama kumele zibe nje, umvuzo ofanelekileyo uhlawulwe ngexesha kwaye ngokomthetho. Iiyure zokusebenza ezifanelekileyo kunye nokuphumla okufanelekileyo kunye nomvuzo wexesha elongezelekileyo. Iimeko zokusebenza ezikhuselekileyo nezempilo kubandakanywa amanzi acocekileyo kunye nezixhobo zokukhuselwa, izivumelwano ezibhaliweyo ezichaza imimiselo nemiqathango yomsebenzi, izibonelo zekhefu njengekhefu lonyaka, ikhefu lokugula kunye neeholide zikawonkewonke. Intlonipho nempatho enobulungisa ngaphandle kocalucalulo, ukufikelela kukhathalelo lwezonyango ngenxa yokwenzakala okanye ukugula, indawo yokuhlala efanelekileyo.

Kukho iifama ezininzi ezivelisa umdiza weswekile kodwa ndiyakholelwa ukuba nowam umdiza uzothengwa. Isizathu sokuqala kukuba ndiza kusebenzisa indlela zale mihla yokulima eqinisekisa umgangatho ophezulu kunye nezivuno ezininzi, nto leyo enceda kwimpilo yabantu kwaye abantu bayayithanda into yendalo. Okwesithathu, ndiza kusebenzisana namaqumrhu afana neemarike zasekuhlaleni ukuze umdiza wam ufikelele ngakumbi kubathengi.

Intlanzi ebizwa ngokuba yi-hake luhlobo yintlanzi edla ngokufumaneka elwandle kwaye ithandwa kakhulu ngabantu ngenxa yokuthamba kwayo kunye nokuba mnandi xa iphekiwe. I-hake inomzimba omde kancinci, umbala wayo uphakathi kwemhlophe nemdaka ongwevu kwaye iqhelekile kakhulu kwiivenkile neemarike zaseMzantsi Afrika. Xa iphekiwe ithamba kakhulu kwaye ayinamzimba, nto leyo eyenza ilungele abantu abadala kunye nabantwana.

Isityalo esibizwa ngojongilanga sisityalo esixabisekileyo kakhulu kwezolimo. Eyona nto ephambili esi sityalo esisetyenziswa kuyo kukukhupha ioyile. Ioyile kajongilanga esetyenziswa ekuphekeni kwaye ithathwa njengompilweni kuba inee-fats ezingekho yingozi. Ngaphezu koko iintloko zikajongilanga zineembewu ezityiwa ngabantu okanye zibe kukutya kwezilwanyana ezifana neenkukhu. Ujongilanga ukwanceda ekukhuseleni umhlaba ekubeni ephungulwe ngumoya okanye imvula kuba uneengcambu eziqinileyo.

Ukuguqula ubisi lube njengesonka samasi yindlela elungileyo yokugcina lungonakali. Inkqubo iqala ngokufudumeza ubisi kancinci, emva koko kufakwa into ebizwa ngerinethi okanye iviniga ukuze ubisi luqine. Xa sele luqinile luza kohlulwa lube ngamacandelo amabini, amanzi kunye nesonka samasi. Isonka samasi siyacocwa sicinezelwe ukuze siphume amanzi. Emva koko siyokomiswa okanye sihlaliswe kwifriji ukuze sigcineke ixesha elide.